Ukudlala ezemidlalo emaqenjini omphakathi kungafundisa intsha izifundo ezibalulekile ezifana nokusebenzisana, ukubekezela, ukubhekana nezingqinamba nenhlonipho. Ukuba nengxenye ekukhuleni kwabo sekukonke futhi ibalungiselele izinselele zesikhathi esizayo.

Yebo, ukona. Futhi baningi akekho noyedwa nje, baningi nje esengike ngababona bephumelela ngenxa yezemidlalo.

Amathuluzi abalulekile ekuphishelekeni izinto eziningi zokuzilibazisa futhi ukutholakala kwawo kuthinta kakhulu ukufinyeleleka kakhulukazi kubantu abasha. Njengoba engakwazi noma avumele ukubamba iqhaza ngokusekelwe zenhlalomnotho kanye nokufinyela ezinsizeni.

Umuzwa wokujabula oqinile ngokuzwana kwabafundi bebuthana ndawonye ukuze badlale futhi baqhudelane, ilapho kuzuzwa khona isiqu nokuthaziswa kwamakhono.

Kufanele babeke phambili ubumfihlo bacabange futhi bagxile okuhlanganyeleni okuhle nokuhlonipha yabanye.

Yebo, kufanele kubambiswane njengoba lokhu kungaholela ekwandeni ukuzibandakanya, ukukhuthaziswa kwamakhono kanye nezindlela ezingaba khona zemisebenzi. Kuyilapho kukhuthaze indawo yokudlala enhle.

Ngingamqalisa ngomdlalo owodwa awudlalayo njengomuntu oyedwa noma ayofunda azimele, lokhu akusho ukuthi akakwazi noma akumele adlale eqenjini. Esikhundleni ngimvumele azifudumeze kwezemidlalo ngokwenza umsebenzi womuntu ngamunye.

Ukunikela ngemidlalo ehlukene, ukukhuthaza inzuzo zokujima, ukudala indawo ehlanganisayo futhi kuhilele abafundi ekuhleleni nasekuhleleni imicimbi yezemidlalo.

Ukugxila ekutheni amathikithi athengekayo noma ukuxhaswa ngemali, kanye nezinhlelo zemfundo ezikhuthaza ukubamba iqhaza , kuyilapho kuqinisekwa izindawo nezinhlelo zemicimbi ebandakanyayo.

Kufuneka baguqule ukwabo bahambisane nezitayela.

Abantu abasha banomthwalo wemfanelo wokuhlola imithombo ngokujulile, bafune imibono eyahlukene futhi balwe ngenkuthalo nemininingwane engamanga ukuze baqinisekise ukuthathwa kwezinqumo okunolwazi nokuqonda zokomhlaba.

USizwe wasihlabisa ngamahloni ezivakashini zethu, into esagcina siyibona engcono ukuthi siyenze ukuthi simukhiphele ngaphandle sizokwazi ukuqhubeka kudlalwe umdlalo kuze singabi inhlekisa kwezinye iy'kolo. Kugcina kungabi khona ezinye ezizofuna ukudlala nathi ziyizivakashi.

Sengike ngaba komancintiswano wezemidlalo. Sahamba kahle ngoba , sakwazi nokuthi sibuye nesicoco.

Umfundi kufanele abeke izifundo zakhe, abeke imigomo ukusakaza ahlele isikhathi sekhefu nokuzinakekela futhi acabangele ukurekhoda okuqukethwe kusengaphambili. Noma ukuhlelwa okuthunyelwa kwenkundla yezokuxhumana ukuze alondoloze ukubandakanye phakathi nokungabikho.

Ngokuthi zenze imuqhudelwano yangaphakathi imidlalo elula esekelwe ngamakhono ukuze kukhuliswe ukusebenzisa kwezethemba.

Yebo, imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe ingasiza ekubhekaneni nezinkinga zokuntuleka kwemisebenzi ngokuthuthukisa ezokuvakasha, ukudala amathuba emisebenzi, ukukhuthaza ukuthuthukiswa kwenqgalasizinda. Nokuba ingase ingabi isixazululo esiphelele ezindabeni zesikhathi eside zezwe nokuntuleka kwemisebenzi.

Iqembu lami lathi lidlala izinto zazingayibukeki zihamba kahle, kodwa kwathi la sekuyela ekugcineni sakwazi ukuthi nathi sibe ngaphambili kweqembu esasidlala lo waya kwabanjalo, sagcina siphumelela sinqoba. Lapho kwaba mnandi wonke umuntu ejabula kushawa, amavuvuzela siyidansela, kugxunywa, kumenyezwa yonkinto yayimnandi.